Swiambalo swa ndhavuko swi swi khoma nhlonipho swi kombisa vumunhu swi pfuna ku twisisa ndhavuko ni ku kombisa vuxaka bya munhu na ndhavuko.

Ndzi tsakela ndlela yo ambala ya sweswi va yi olova hi tiyisekisa vuhlayiseki yi olovisa ntirho ntirho ni ku hlanganyela.

Swiambalo swa muteki swiambalo swa mutekiwa swiringanyeto ni swirhumbiso swa ndhawu ndhavuko lexi kombisaka ntokoto ni xitshuketa.

Xiambalo xi katsa mavala ya ya ndhavuko swiringanyeto swa kahle ni swa manguva lawa swihumbiso swo khoma ndhavuko naswona swi olovisa ku fambafamba.

Ina swiambalo swa ndhavuko swi khoma nhlonipho swi pfuna ku twisisa ndhavuko swi kombisa vuxaka naswona naswona swi nga hlanganisiwa ni swa manguva lawa.

Mavava ya le hansi swi ni swiringanyeto minkova ni swikombiso mikombiso ya matimba ni xitshuketa.

Swiambalo swa vavasati swi hi swiringanyeto ni swi mavala swihumbiso ni switayela swa ku ambala ku ku ya hi manguva ni vuhlayiseki.

Xiambalo xi katsa mavala ya ndhavuko swiringanyeto swa kahle ni swa manguva lawa swihombiso swo khoma ntokoto ni ndlela yo olovisa ku hambana.

Ina swiambalo swa ndhavuko swiambariwa nkarhi ni nkarhi kambe swi hlanganisiwa ni swa manguva lawa swi olovisa vuhlayiseki ni ku fambafamba naswona swi komba ku tsundzuka ndhavuko.

Mudyuhari u ta vula leswaku swiambalo swa ndhavuko swi khoma nhlonipho swi pfuna ku twisisa swa le ndhawini naswona swi kombisa vuxaka bya munhu na ndhavuko.

Ina vavasati va tshikeleriwa swinene hikuva va languteriwa ku endla mintirho ya le kaya ni ku khathalela vana kasi vavanuna va tshama va ri na matimba yo endla swiboho.

Vutivi bya Vatsonga byi nga hundziseriwa hi ndlela leyinene eka rixaka leritaka hi ku tirhisa tindlela to tani ku dyondzisa vana hi ririmi ra vona ku hlayisa ni ku hlaya tibuku ta swivuriso ni mintsheketo ya Vatsonga ku endla mintsako ya ndhavuko ni ku yimbelela tinsimu ta kahle ku tirhisa thekinoloji ku rhekhoda swivuriso tinsimu ni mi ya naswona hi ku dyondzisa vana nkoka wa ku rhandza ni ku hlayisa ndhavuko wa vona.

Vukreste byi khumbile ndhavuko wa hina hikuva byi endla vanhu vo tala va tshika mikuva ya kahle ya kale ku fana ni ku phahla ni ku tirhisa swa tin'anga naswona swi nghenisa mikhuva leyintshwa ya vugandzeri ni minkhuvo ya vukati leyi hlanganisiwaka ni swa ndhavuko.

Hi ndhavuko wa Vatsonga vavasati a va khathalela vana va sweka va basisa ni ku chela mati kasi namuntlha swin'wana swa mintirho leyi ya ha tirha kambe vavasati va le va tlhela va dyondza ni ku tirha ematirhweni ya le henhla.

Vakokwana van'wana va ha tirhisa mintsheketo ku dyondzisa vana kambe vo tala va cincile hikuva vutomi bya manguva lawa byi tirhisa thekinoloji swinene.

Ina hikuva ku dyondza Xitsonga swi nga ndzi pfuna ku twisisa vanhu va rixaka rero ni ndhavuko wa vona naswona swi andzisa vutivi bya mina.

Leswi humelela hikuva vanhu va ringeta ku ti ku titsongahata emadorobeni ni ku tirhisa tindzimi ta ntirho ni ta vutomi bya doroba naswona van'wana va chava ku nyenyiwa loko va tirhisa ririmi ra ka vona.

A ku lulamile hikuva ku dyondza Xitsonga swi pfuna ku twisisa ndhavuko wa Vatsonga ni ku andzisa vutivi bya munhu.

Swi nga va pfuna ku twisisa ndhavuko wa vona ni ku titsongahata kambe van'wani va nga ha titwa va tsandzeka eku sunguleni.

Vantshwa va nga pfuneta hi ku vulavula Xitsonga ku hlaya ni ku tirhisa mintsheketo timbita ni thekinoloji ku hlayisa ndhavuko.

Mintsheketo yi tlanga xiphemu lexikulu eka ku hundzisela vutivi mikhuva ni tindlela ta vutomi eka vantshwa.

Vukreste byi kucetela ripfumelo ra ndhavuko hi ku cinca mikhuva ya kambe byi tlhela byi hlanganisa mindhavuko ya rixaka ni milawu yo fana ni vukati ni ku rhandza vanhu.

Ina swi nga swi nga hanya swin'we loko ku hlanganisiwa milawu ya Vukreste ni mikhuva ya ndhavuko hi ndlela leyi nga khumbhiki ndhavuko.

Swi ta pfuna ku boxa Yeso Kresto ku tshembeka eka xikwembu rirhandzu ni ku hlayisana bibele ni ku ni ku hanya ni milawu ya ntiyiso.

Mikhuva yi nga ri yi nga ni leyi Vakreste va nga fanelangiki hi ku yi endla hi ku tirhisa tinyanga ku wisa makavi ku ku phahla swinyenyana hi ndlela ya moya ku timali hi ndlela yo biha ni ku landzela swihoxo swa masungulo swa moya.

Ku xixima ndhavuko ya wa van'wani ku dyondza hi mindhavuko yo hambanahambana ni ku kombisa ripfumelo eka ntokoto ni vanhu.

Vavasati va ambala ti hele ni mavoko ya xitlhangu vavanuna va ambala khosa nhloko ya xintu ni swi swithlangu.

A van'wani vantshwa vantshwa va ambala hi ndlela ya contemporary ku tlula ku teka enhlokweni xintu na swidyondziso swa le makaya ya vona.

Ina swi xixima mindhavuko swi dyondzisa hi vana ni vukwerhu swi kombisa ripfumelo ni ku hlanganyela community.

Vana va ambala swa manguva lawa siku ni siku swa ndhavuko yo tsakisa kumbe va hlanganisa swa manguva lawa ni swa ndhavuko.

Tiyisisa ripfumelo rivalela rifu nkoka advise nghenela vukati hi ndlela leyi yi xiximiweke.

Mavito ya xivongo hi swifaniso tintsumi ti hela kumbe ti haka leti kombisaka ntokoto ripfumelo ni mindhavuko ya ndhavuko ma ri ya nkoka hikuva ma pfuna ku xixima ku tiva ni ku dyondza hi mindhavuko ma ma sirhelela ntokoto wa vanghana mindyangu ni community ma aka vuxaka ku hlanganisa vanhu ni ku kombisa ripfumelo ntokoto.

Ndzi ta ku mavito ya swivongo ma pfuna ku xixima ni ku dyondza hi ntokoto wa vanhu ku sirhelela mindhavuko ni ku aka vuxaka e exikarhini ka vanghana mindyangu ni le community.

Ndzi nga wu hlamusela hi ku mavito na swivongo ma pfuna ku munhu a twisisa ni ku hlanganyela ni vanhu va ndhavuko wo hambana va aka vuxaka ni ku hlanganisa vanhu le ndhawini ma pfuna ku sirhelela ntokoto ni ku herisa ku lahleka ka mindhavuko ni minhlangano.

Ndzi nga byi hlamusela hi ku vukreste i ripfumelo i vutomi lebyi kongomisiweke eka Yeso Kreste lebyi endlaka leswaku munhu a tshama a ri ni ripfumelo ku tirhisa ntokoto ni ku tirhisa ku tshembeka swi pfuna munhu ku tshama a ri ni ni ntokoto ku khatalela van'wani ni ku xixima mindhavuko ni ku vuxaka le community.

Ina swi vanga vutlhari loko nsati a nghenela vukati hi ku anakanya kahle ku sirhelela rihanyo ra yena ni ra vanhu hi ku xixima munghana.

Ndzi ta swi endla hikokwalaho la leswaku swi pfuna ku sirhelela n'wana ni ku nyika mpfuno eka vana lava nga na ntshungu wa rihanyo.

Nkoka wa mavito ya swivongo hileswaku ya pfuna ku khoma vuhlayiseki ku hombisa vuxaka ni nhluvuko wa munhu ku kombisa ripfumelo ni ntokoto ni ku tiyisisa leswaku swiphemu swa ndhavuko swi hlayisiwa.

Vukreste byi nghenisewile eAfrika hi vapfumeri va rona Roma ni va ku fambisa tiphotho ku dyondzisa bibele ni ku tirhisa swikolo ni swiphephyana.

Ndzi vona leswaku ku pfumela kumbe ku nga pfumeli vukreste i choice ya munhu naswona swa nkoka ku xixima swi swivutiso ni ripfumelo ripfumelo ra vanhu ku nga ri ntiyiso leswaku vukreste yi endla munhu a tshamile hi ri evuhlongeni ripfumelo ni tindlela ta vutomi ku katsa ku dyondza rirhandzu rihanyo ni ku tihisana na van'wana.

Swiambalo swa ndhavuko swa vana swi nga katsa tinguvu ta mati ya ntivo xibelani lexi tshariweke hi mintlhontlho ya ndhavuko tinhloko ta nsinya kumbe ta mateki ni tinxaka ta ni leswi kombaka vunghana bya ndhavuko leswi swi pfuna vana ku tiva midziko ya ka vona ni ku titwa va xiximiwa.

Vuhlalu bya byi kombisa ku saseka ni ntsako kasi bya tin'anga byi tirhisa mihlovo ni xivumbeko ku khumbisa matimba ya moya ni ntirho wa vutshunguri.

Ndzi nga n'wi hlamusela ndzi ku ndzi rhungise vuhlalu lebyi va le nkolweni ku kombisa rirhandzu ni khwetlembetano eka ndhavuko wa hina vuhlalu lebyi byi tlhela byi kombisa xichavo eka nkuvo wa wena hikuva byi fambisana ni ntsako wa vukati.

Ndzi nga ni hlamusela ndzi xibelani lexi i xiambalo xa ndhavuko lexi ambariwaka ngopfu hi vavasati naswona swi kombisa vuswikoti bya vona vunghana ni ku xixima mindhavuko ya xona i ku kombisa vumunhu, vumunhu bya nsati ni ku tsundzuxa hi nkoka wa ndyangu.

Eka ndhavuko wa Vatsonga vavanuna va ambala swihlalo swa ndhavuko swo fana ni tinguva ta mikhono tinxaka ta swipfuno ni swikombiso swa mihlovo ya ndhavuko leswi swi kombisa vukhongeri vunghana ni xichavo naswona xi pfuna ku tsundzuxa mintirho ni timfanelo ta vumunhu hi ndhavuko wa Vatsonga.

Eka ndhavuko wa Vatsonga vavasati va ambala swiambalo swo fana ni xibelani lexi tirhisiwaka hi masiku ya nkhuvo swihlahla swa swigatla swo tsakisa ni tinguvu ta swiambalo leswi swi kombisa vukhongeri xichavo vunghana ni ntsako wa ndhavuko naswona swi pfuna ku tsundzuxa ku xixima mindhavuko ni vuxaka bya ndyangu.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka hi ku famba hi milenge hi vusiku hikuva yi nyika kurhula yi hlayisa vuhlayiseki naswona yi olovisa ku fika eka xikongomelo.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya jazz hikuva byi nyika ku tsaka kurhula ka moya ni ku tsakisa hi timhangu ni ra xona.

Vuyimbeleri bya ndhavuko byi pfuna rixaka ra vatsonga ku tsundzuxa mindhavuko vuxaka bya rixaka ni antswisa rihanyo ra mihleketo.

Ndzi rhandza micino ya xibelani hikwalaho ka leswaku yi kombisa ntsako yi tumbuluxa vuxaka bya ntumbuluko ni ku tsundzuxa mindhavuko.

Ndzi ku kuma dyondzo ya ku xixima mindhavuko vuxaka bya ndyangu ni vuxaka bya rixaka hi laha tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga ti kombisaka ntsako xichavo ni vuxaka lebyi tiyeke exikarhi ka mindyangu ni vanhu va .

Xiyimbeleri lexi ndzi xi tsakelaka eka ndhavuko wa Vatsonga i hikwalaho ka ndlela leyi a yimbeleke ha yona hi rirhandzu ni ku khathalela rixaka.

Tiyindlu ta Vatsonga va ndhavuko ti katsa nhundzu masangu ni vukosi ndzi nga tshama eka tiyindlu ta muxaka loko ndzi xixima swikombiso swa ndhavuko.